Kana go na le batho, go na le bašwa ba e leng gore ba good ka atleletiki, ka metshameko mme mo dithutong ba sa fiwa. Jaanong ga go ntse jalo ga o ka kry-a ngwana a ntse jalo, ga re a tshwanela gore re mo gapeletse gore a ye ko thutong tshwanetse re mo gapeletse gore a tsenye thata mo metshamekong, gongwe ke yone e leng gore o tla a mo isa kgakala.

Ke nagana ke kgati, kgati ke motshameko o bana ba tla beng ba tshotse, ba babedi ba tlebe ba tshotse mogala o mongwe mo gare a tlola mo gare a tlola, a tlola. Ba a o rata bana ka gore o ba 'ira gore ba exercise, ke exercise ka bo yone.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka 'ira gore o felelwe ke madi ka gore gore o tshameka o mo inthaneteng o tshwanetse o ntshe madi jaaka bo Betway le Hollywood o betšha o re o betšha ball-o. Ga o ntse o jewa yana o tlebe o batla go ntse o betšha ka maikaelelo a gore gongwe 'tsatsi le lengwe le wena o tla tshwara wa 'ira tšhelete.

Nna ga ke ise ke be ke tsenele kgaisano epe ya metshameko ka gore ga ke motho o ratang go tshameka. Ne ke le botswa thata ga ke tsena sekolo.

Ke ikentsha bodutu ka netball, e n-keep-a busy e 'ira gore ke nne fit, ke seke ka nna botswa le go bereka mo jarateng.

Ke o bona o siame ka gore you get in touch with the nature, le nna ke a o rata ga nke be go kgonega e le gore ke na le lebala mo e leng gore nka jwala teng ne nka e dira jalo.

Go tshamekiwa thata kgwele ya dinao le netball le basketball, mara basketball-o ga se gore e tumile ga thata jalo so mara nna nka thabela go tshameka netball-o like ke re ke tshameka netball.

Gore setlhopha se fenye ga ba tshameka ke gore ba nne le tirisanommogo, ba utlwane ba nne seatla se se ngatana se le sengwe. O mongwe a seka a gogela kwa o mongwe a gogela kwa, a ba tshwaragane ba 'ire se'o se le sengwe ba tla kgona go falola, mme ha e le gore ba fengwa o ntse o itse gore ga ba berekisane.

Puso ga e 'ire sepe go tlhabolola metshameko ya bašwa, e tlhabolola, e fa batho ba ba setseng ba le ko maemong a a ko godimo matlole. Ga e le ba ba kwa tlase ba e leng gore ke gone ba simolola ga e ba thuse ka sepe.

Nna ga ke ise ke be ke nne mo ditlhopheng tsa dingangisano ko sekolong mara ne nka rotloetsa ngwana or-e mošwa gore, tsena sekolo o ithute, o ikemele ka gore dilo tsa matsatsi a di batla motho a tsene sekolo.

Metshameko e kgona go dira maikutlo a motho sentle ka gore metshameko ke karolo ya exercise, e kgona go e ka re o na le kgatelelo ya monagano e be o ya go tshameka metshameko o mongwe le o mongwe, ga o boa koo, monagano wa gago o tla o le refreshed.

Go nna le dilo di-team building mo mesebetsing go a thusa gore le nne productive, le nne mentally stable le nne like le kgone le utlwane mo mmerekong gore go seke ga nna le dikgogakgogano dipe.

Go na le basketball, go na le netball, go na le chess, go na le ke nagana ke tsone dilo tse di ka tshamekiwang ke batho ba ba nang le bogole.

Ngwana a ka nne tse a lebagana fela le motshameko o le mongwe a ikatisa one, a nna good mo go one. Ee, tshwanetse ba ba prepare-re gore metshameko e e ntse e e ntseng jang, ga o ka gobala mo go bone, wa gobala mo part-eng e feng mo mmeleng ga o kitla o bo o kgone go tswelela go tshameka o.